Imidlalo yesintu igcina amasiko nomlando yemiphakathi ngokuthi uma ubukela emuva, ubona ukuthi le miphakathi yayakhiwe kanjani, isibonelo, ukulwa ngezinduku. Imiphakathi elwa ngezinduku kwakuyimiphakathi efuyile. Imiphakathi enezinkomo, athatha izinkomo azise emadlelweni. Ukuze abalusi bachithe isikhathi babelwa ngezinduku.

Ukuguqula umsebenzi wokuzithokozisa noma ukuchitha isikhathi ube umsebenzi wokuletha imali akungethusi. Kepha kuyangicasula ukuthi into engilethela ukuthula nokuthokoza sekungagcina sekuyinto engilethela ukungajabuli.

Ngikhumbula ngidlala itafula le-snooker. I-snooker angisijwayele, angikaze futhi ngisidlale ngaphambi kwalesosikhathi. Uma sengisidlala nemithetho yakhona angiyazi, kodwa abantu engangidlala nabo babelokhu bethi ngiwinile. Kwakuqala ngangiyitshela ukuthi badlala ngami kodwa emva kwesikhathi kwakutshengisa ukuthi impela ngiza kahle kulomdlalo. Into eyangenza-ke sengijoveka ngagcina sengifisa ukudlala wonke umuntu. Hhayi, kwakungemnandi kanje, ngangazizwa ngiwumqobi ophezulu.

Kukhona umdlalo obizwa ngokuthi ingqathu lapho abantu ababili bebamba intambo belokho beyijikisa mese owesithathu ayangena alokhu egxumagxuma. Lo mdlalo sikesawudlala ngey'khathi zokhisimusi noncibijane kanti sizothi sisawudlala mese kuqhamuka abantu abadala bathi nabo bafuna ukungenelela. Hhayi, bengenelela, kungasamnandi kanje izizukulwane zonke zithokozile.

Uma ngingase ngithole imali ngento elula njengokuluka abantu izinwele, ngingathokoza kakhulu ngoba ukuluka umuntu izinwele akuthathi inyanga yonke, okusho ukuthi angeke ngisebenze inyanga yonke mese ngilindela imali ekupheleni kwenyanga. Kusho ukuthi umuntu ngimluka manje mese ngiyayithola leyo mali uma sengiqedile. Eyi, into engingayijabula ngoba ngakwazi phela ukuthi ngikhokhele izikweletu zami ngesikhathi mese ngithola nemali yokuzijabulisa. Ngihambe ngiye edolobheni ngizithokozise nabangani.

Uma ngisey'nkundleni zokuxhumana ezifana no-Instagram ngiyaye ngibone abantu bepheka, uma bepheka sebetshengisa ukuthi noma ubani usengakwazi ukuthi apheke ngokuzijabulisa kodwa aqede asedayisa lo kudla akuphekile. Into engangithokozisi kahle ukuthi ngigcina manje sengibona wonke umuntu usebenzisa izinongo ezifanayo, wonke umuntu usepheka ngendlela efanayo. Akusekho ukujabulisa ukubona abantu bepheka ngey'nhlobo ezihlukahlukene, iy'nongo ezingafani. Lokho akungijabulisi ngoba kutshengisa ukuthi abantu abasacabangi abasayicabangeli bona sebecabanga nje ukwenza into efana neyabanye.

Kuye kwenzeka sihleli nabangani bami, sidlala umdlalo ocishe ufane nomlabalaba. Lapho ufike uphonse idayisi mese lishiy'namba mese kutshengisa ukuthi uhamba isikhathi esingakanani. Kwakukhona umngani ohamba kahle kusaqala, kwathi emva kwesikhathi kwangabe kusahamba kahle. Useyaqala useyamemeza, useyathuka, sengiyabona ukuthi hhayi, akusekho kuhle, akusekho mnandi. Into esavele sayenza, savele sashintsha umdlalo, sadlala omunye umdlalo okwenza ukuthi kwehlike igazi lakhe leli elaselinyukile.

Ezikhathini zamanje ukuze ukwazi ukushintsha umsebenzi wakho wokuzilibazisa ube yibhizinisi, impela uyayidinga iwebhusayithi lapho uzofike utshengise khona abantu umsebenzi wakho ukuthi uwenza kanjani, uphinde ubonise nabantu abathokozile emva kokuthi sebethathe umsebenzi wakho bawusebenzisa, njengokuthi uMandlakhe Mvelase uma edayise amakhandlela mese kuba khona abantu ababhalayo ukuthi eyi leli khandlela thizeni lingiphathe kahle. Lokho kungenza ibhizinisi ukuthi lihambe kahle.

Indlela engenza izikole zithole uxhaso lwezimali ngaphandle kwesabelomali esijwayelekile ukuthi uma izikole zidlala imidlalo, zivumele abantu bomphakathi bathenge amathikithi okungena bezobuka umdlalo, baphinde futhi benze umqhudelwano ozokwenza abantu bakhiphe imali ngethemba lokuthi bangase bawine lowo mqhudelano.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwathole ey'nkundleni zokuxhumana ekade ngicabanga ukuthi ubuwula yilokhu wokuthi uthathe amakhambi owathola emhlabeni, owathola kwimvelo, owathathe owagxobagxobe mese uwasebenzisela ukukhulisa iy'nwele. Ngangiyitshela ukuthi abantu bayenza nje noma yini ngoba belangazelela ukuba neyinwele ezinemvelo, izinwele eziphilile, izinwele ezinde kanti uma wenza kanjalo ngempela kuyasiza ngoba uma sizibhekisisa, izinto ezihambisana nemvelo yizona zinto ezidingwa umzimba wethu.